Uhlelo lami lungama kanje, namba one, ngingabheka ukuthi leyo nkampani igunyaziwe ukuthi ithathe abantu babe ngaphansi kwayo ngezohlelo le-medical aid. Namba two, ngingabheka ukuthi izobamba malini ngenyanga, okubala kanye mina nomndeni wami. Namba three, ngingabheka ukuthi abantu abasebenzisayo leyo nkampani bajabule na? Nanokuthi mase uyo-claim-a awunikezwa iy'nkinga uloku ushoniswa le nale. Namba four, ngingabheka ukuthi isinesikhathi esingakanani isebenza futhi abantu bathini ngayo.

Imibuzo engingayibuza i-ejenti mayelana nomshwalense imi kanje, namba one, ngingabuza ukuthi after uku-claim-a kuzongithatha isikhathi esingakanani ukuthi ngithole imali, isikhathi sokulinda futhi badinga maphi ama-documents ukuze bezokhipha leyo mali edingakalayo. Namba two, bathatha isikhathi esingakanani ukuthi balande umzimba uma umuntu esoshonile. Namba three, ukudla kufakiwe lapho noma ngizibhekela mina eceleni. Namba four, ibhokisi lona lifakiwe na kumasingcwabisane noma liseceleni.

Hayi, bayangidida-ke manje le nto abayibhale lana ayichazi lutho, uzizwa ngathi usehlane nje. Nale nto abayibhale la angiyiboni nje kahle ukuthi ichaza ukuthini. Ngangcono ukube babhale ngesiZulu nangesiNgisi ukuze sikwazi ukuqonda kahle ukuthi kwenzakalani.

Kubalulekile kakhulu ukuthi sikwazi ukuthembana mina kanye nebhange lami ngoba kuzongigcina mina njengekhasimende labo ngoba yonke into bayibeke obala, akukho okufihliwe futhi engingakuchazelwa ngakho. So, lokho kuzongenza ukuthi ngihlezi ngisebenzisana nabo zikhathi zonke.

Yebo, kungafanele benze njalo ngoba abanye abantu abafundisekile ukuthi isikweleti sisebenza kanjani. Ngokubona kwami kufanele banike abantu abazokwazi ukukhokha imali futhi bangabiki iyitori. Banike abantu abasebenzayo abane-income njalo makuphela inyanga. Nabazisebenzayo bangabafaka koda benze uhlelo lokubheka ukuthi imali ngabe uyithola njalo na, ukuze ezokwazi ukukhokha isikweleti lesi asikweletayo.

Yebo, ngicabanga ukuthi amabhange kumele adalule kubantu nabathengi bawo ukuze kuzoxwayiseka abantu ukuthi uma bengena ezikweletini noma ethatha imalimbolekwe, yini ezokwenzeka ekugcineni. Konke lokhu kuyadinga ukuba kube sobala ukuze umuntu azi ukuthi uzifaka kwini. Nokuthi abantu bafundiseke ngokuphatha kahle imali ukuze ugcine ungekho ey'kweletini ezizokuxaka ekugcineni ube ungazi futhi uzophuma kanjani kuzona.

Ngicabanga ukuthi liwumkhuba omubi ngoba lingaholela umuntu ukuthi ekutheni agcine ethembele kuyona le mali le malimbolekwa, kanti akulungile ukuthi ube sezikweletini. Abanye abantu bayahluleka ukuzikhokha izikweletu ngenxa yezimo ababhekana nazo empilweni. Yingakho kukuhle ukuthi imali ukwazi ukuyisebenzisa futhi ukwazi ukuyigcina ebhange lakho kahle ukuze iyokusiza ekugcineni.

Yebo, ngingamsendela umngani wami ngoba le ndlela ibalulekile futhi iphephile ngoba esikhathini samanje sekwasentshenziswa amafoni anoma-inthanethi. Sekulula ukusenda imali, akusafani nasekuqaleni ey'khathini zakudala lapho kwakunzima khona ukuthi usendele umuntu okwelinye izwe imali. Yonke manje into iyashesha ihamba ngononina nethekhnoloji iya ikhuphuka mihla namalanga.